Swivutiso swa hileswaku ku haha mpfhuka wo leha swi sungula rini swi pfuna njhani rihanyo swi pfuna njhani ku fikelela swikongomelo swi vanga mikateko yini ni ku tirhisana ni van'wani njhani.

Loko u ri na nkateko wo famba hi xihahampfhuka a wu ta yi ya kwihi kambe swi ta olova naswona swi hatla swi hikwalaho ka leswaku a ku na swithinthelo swa ndhawu kumbe nkarhi.

Ku akiwa rivala ra swihahampfuka swi ta pfuna va hi ku nyika mintirho ku kurisa ikhonomi ya ndhawu ku olovisa maendzo ni ku tisa mikateko leyintshwa ya vungalangasisi.

Xana vakhandziyi va tirhisa switirhisiwa swihi ku hlayisa ri vonelo xana mi endla njhani loko vakhandziyi va karhateka vakhandziyi va dyondza nkarhi wo leha ngopfu njhani.

Ina ndzi tshame ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka naswona a ku tsakisa hikuva ndzi vone swihahampfhuka leswikulu swi ni vanhu vo tala va fambafamba loko swi nga ri tano ndzi ehleketa leswaku rivala ra swihahampfuka leyikulu leyi tateke hi vanhu ni swihahampfhuka leswi nghenaka ni leswi humaka.

Ku hlwela ka swihahampfhuka ku kavanyeka mpakelo ku lahlekisa mabindzu mali ni nkarhi naswona ku tlhela ku hetelela ku lahlekeriwa hi vatirhi ni .

Hlala ra vanhu landzela milawu tshama u ri ekusuhi ni mutirhi u nga fambi u ri wexe swi helela swilo swa wena.

va kumeka mali vafambi va jahe ku olova naswona n'wina wa rivala ra wa rivala ra swihahampfuka u antswisa xivhiko ni mali yo engetela.

Vukorhokeri byi tshembeka loko milawu yi landzeleriwa switirhisiwa swi naswona u nga endla leswi landzela milawu hlaya swimbalo ni ni swikombiso komba mpfuno loko u ri ni xivutiso.

Vanhu va nga teka nkarhi va ndzundzeka hi ku ti karhata ku hlayisa swihahampfhuka naswona va nga tsandzeka ku tirhisa ndhawu.

lebyi nga tshembekiki byi endla leswaku vanhu va ti va ti karhata ku famba va naswona va nga tsandzeka ku tirhisa ndhawu hi ku olova.

Ndzi nga pfula muthori wa mina leswi ndzi komiwe hi mhaka ya leswaku bazi bazi leri a ri fanele ku fika ri hundzile nkarhi naswona swona hikwalaho ka sweswo ndzi fika ndzi hatlisa ndzi kombela ku twisisa naswona ndzi ta endla leswaku leswi swi nga humeleli na nakambe.

Ndza titwa ndzi pfumela leswaku swi fanele ku a ku va ni ku pfuka nimixo leswaku ku sirhelela swihahampfhuka ku hlayisa mutirhi ni ku tiyisela vu vu bya nxaviso hambiswiritano swi nga ha va ni ku ti ti karhata ku tlula nkarhi ku va vanhu va landzelela swilo hinkwaswo leswi nga hlayisekanga.

Ndza vona leswaku sweswo swi nga endla leswaku byi hetiseka ni ku lawuriwa ka swi olova ka kumbe swi fanele ku endliwa hi ku landzelela milawu ku sirhelela vanhu ni ku tiyisela leswaku swi nga kumeki swihahampfhuka.

Mukombi u hlawula ndhawu leyintshwa endla nhluvuko sirhelela ndhawu ni ku ni switirhisiwa kutani u tiyisela vuhlayiseki ni milawu.

Meyara wa mina hi vusiku lebyi a ku ri na munyama muganga a wu nga na mavoni naswona ndzi biwe hi ntlawa wa vavanuna tolo leswi swi ndzi chavisile ntlhantlho ku hunguteka ka xitarateni ni ku pfuka ka vanhu swi endla leswaku vuhlayiseki byi khomiwa.

Vona ni ku voniwa hlawula tindlela leti ringaneke tirhisa switirhisiwa swa vuhlayiseki fambisana ni vanhu van'wana.

Vumunhu swi katsa ku xixima ni ku tshembeka ku yisa ku yiva swi lahlekisa ku tshembeka endla swilo hi ndlela leyinene swi antswisa xiviko xa wena.

Ku tala ka vanhu ku hetiseka ka nkarhi vuhlayiseki byo koma ni mali ya mathekisi leyi engeteleke.

Ndzi ta vulavula na mutirhi wa xitichi xa mathekisi hikuva hi yena loyi a nga nyikaka swiletelo a tiva swakudya leswi nga kona ku hlayisa vuhlayiseki ni ku pfuna vafambi ku kuma thekisi leyi yaka laha va ya kona.

Antswisa vutshunguri byi bya migingiriko hluvukisa ku famba antswisa switirhisiwa ni swiyimo dyondzisa vatirhi hi ku hlayiseki mintirho.

Ndza vona mathekisi ma tala ndza twa rirhandzu ni ku tsakela ndza titwa ndzi ku loko ku ri ni ku ringana ka vanhu.

Ku tlakula ka tihakelo swi swi khumba vafambi va siku na siku hi ndlela leyi ku onha mali ya le ka maphasela ni transport ku endla leswaku tikela ku pulana ni ku lawula cash flow ya vafambi ku ti tshikilela ku tirhisa transport hi nkarhi lowu lavekaka ku endla leswaku vafambi va hi ku endla ku hakela mintiho ya nsuku navusiku.

Ku onha mali ku endla planning ya cash flow ku tika ku tshikilela ku fika hi nkarhi ni ku rhurhisiwa hi transport.

A swi ri tano vadyuhari a va kumi swihunguto eka swofamba swa mani na mani hikuva ku tirhisa transport swi katsa nxavo accessibility ni ku lawula nkarhi ku nga fani ni ku vuxaka bya munhu ni ku ya emahlweni hi mindyangu kumbe ku famba hi swilo swo karhi hi ndlela yo rhula.

Ina ku nyika transport tindlela tin'wani ni guidance hi thikithi ku plan-a nkarhi ni ku lawula cash flow.

Ti-smart card eka bya mabazi i khadi leri ri nga xaviwaka ku hakela transport hi cashless ti tirha hi ku hakela hi khadi loko u nghena hi ku fika ebazini ku hlayisa record ya ku hakela ka wena ku lawula nxavo wa vaxavi i ku kongomisa payment ku koxa ku hakela installments kumbe promotion loko swi laveka.

Ina ndzi ya tihisa makhadi yo tlhariha ya mabazi ma olovisa ku hakela hi cashless ma lawula nxavo ma pfuna ku plan-a ku famba hi nkarhi lowu lulameke naswona ma endla leswaku ku tirhisa mabazi ku olova ni ku hatlisa swi endla leswaku ku olovisa vuswikoti bya mina byo famba ni ku herisa ku tshikilela hi mali ni nguva.

Swi ri swa nkoka hikuva swi tiyisela ku hetisisa milawu ya transport ni ku lawula vuphukuphuku swi koka ku antswisa rihanyo hi ku sirhelela vaxavi ni vadyuhari swi lawula ku tirhisiwa ka bazi hi kurhula ni hi ku hetisekisa ku fikela ni ku famba hi ndlela leyinene swi pfuna ku hirisa swiphiqo swa transport ni ku olovisa ku plan-a nkarhi wa vaxavi.

Swi swi ri swa nkoka hikuva swi tiyisela ku hetisisa milawu ya transport ni ku lawula vuphukuphuku swi koka ku antswisa rihanyo ni ku sirhelela vaxavi ni vadyuhari swi lawula ku tirhisiwa ka bazi hi kurhula ni ku hetisekisa ku fikela ni ku famba hi ndlela leyinene swi pfuna ku hirisa swiphiqo swa transport ni ku olovisa ku pulana nkarhi wa vaxavi.

Swivangelo swa le kule swi katsa ku humelela ka hormones ku kula ka tinhlampfi ku kula ka tinhlanyo ku endla exercise ku nyika swakudya ni rihanyo mbuyelo wa .

Swihunguto swa vadyuhari swi pfuna hi ku koka vuxaka dyondza ku tiya hi ku tirhisana antswisa ku anakanya ni ku lawula swiphiqo.

Khadi ra vutlhari ri olovisa ku hakela mabazi hi ku khumbisa mali ku sirhelela switirhisiwa ku hakela hi ku olova ni ku pfuna ku lawula mali.

Mintlhontlho yi katsa ku dyondza system fikelela data sirhelela landzela milawu ni ku khoma swiphimelo.

Hlaya rhule landzela milawu naswona komba mahanyelo yo biha a ma pfumeleriwi.

Mintlhontlho yi katsa ku lawula vahlayi ku langutana ni ku tirhisa switirhisiwa hi ku kongoma ku tirha ni hi nkarhi ni ku sirhelela .

Swivangelo swa ku kokela ndyangu ka ku famba ka xihahampfhuka swi katsa ku pfumala matimba hi ku olova ku lawula kurhula ka mirhi ku antswisa ku tswala matimba ni ku tisirhelela eka vuvabyi.

Ndzi vona swi fanelerile ku tlakuseriwa mali ya vakhandziyi tanihi ku hakela lembe ni lembe hikuva, hikuva va tirha hi matimba ku komisa mabazi ni ku tiyisisa vuhlayiseki bya .

A swi fanelerile ku yimela vana ku endla ntirho lowu vatirhi lavakulu va fanele ku tiya ku lawula vuhlayiseki hi ku tsemakanya tindhawu.

Loko u wile hi xikanyakanya hi vutiolori u fanele ku kuma mpfuno wa vukhongeri rhumela vukoxokoxo lebyi lavekaka ntlhantlhakanya vutivi bya wena ni tiyisisa vuhlayiseki bya wena ni van'wana.

Ku famba hi milenge ekusuhi na na patu ku hlayisekile swi nga endliwa hi landzela ta miganga famba na vanghana tirhisa torch kumbe languta tindhawu leti nga khumbiki ni dyondza xa ndhawu.

Budget ya bazi yi hambana hi ku ya hi nkunguhato wa nkarhi wo famba ni ni nkateko ya bazi ndzi nga hlawula bazi leyi yi olovaka ku fikelela nkarhi ni ku sirhelela mali.

Khensani u nga kopa vuxokoxoko bya thikithi ya n'wana hlaya mitengo ya mabazi ni mpfuno wa mutirhi wa le mabazini ku endla leswaku a rhumela van'wani hi ndlela leyinene.

Ku xava thikithi ra bazi ni inthanete swi katsa khetha khampani ni ndlela ya ku famba hlawula siku ni nkarhi nghenisa vuxokoxoko bya munhu hakela hi khadi or EFT kutani u khomisa thikithi hi PDF kumbe foni.

Ku famba hi bazi navusiku swi hlayisekile loko u kandziya bazi leyi tshembekaka u famba na munhu kumbe na vanghana u tshamela swiphemu swa miri u rhumela vuxokoxoko bya wena ni ku landzela ta miganga.

Ku hlula la epatwini muchayeri wa bazi wa pfuka wo leha u nga kokela mirhi hlawula ndhawu yo rhula tirhisa seatbelt famba hi nkarhi lowu olovaka ni ku landzela swilaveko swa vuchayeri.

Vuhlayiseki bya tindlela byi tiyisisiwa hi ku hlayisa ku tirhisa seatbelt ku tlhela ku lulamisa tindlela leswaku ti va ti va erivaleni naswona ti .

Ku nga tiyisisiwa hi ku veka swivhengela swa emergency ku tiyisisa leswaku tibandi ta vuhlayiseki ti ri kona ku basisa bazi ku tlhela ku va ni TV ni valavuri va vuhlayiseki.

Luxury Coach i bazi ra xiyimo xa le henhla leri nyikaka swihlalo leswi rhulaka, aircon, Wi-Fi na charging ri basile ri languteka kahle naswona ri nyika vukhongeri byo tshembeka eka tikhasimende ta rona.

Ndzi nga tirhisa Luxury Coach hikuva yi nyika swihlalo leswi rhulaka vuhlayiseki byo tshembeka Wi-Fi and charging ports na ku rhumeriwa ka mathikithi hi inthanete leswi endlaka riendzo ro leha ri olova naswona ri hlayisekini.